Ukugqoka imvunulo yesintu nsuku zonke kungaqinisa amasiko, kube nomthelela ekuthuthukisweni komnotho. Futhi kugqugquzele ukuzigqaja ngamasiko ethu. Loku kungashintsha imibono yezimfeshini kuphinde kuthinte indlela abantu ababhiyoza ngayo imikhosi yabo. Umnotho wendawo ungazuza njengoba kwanda isidingo sezindwangu nezitayela zesintu. Lokhu kungaholela nasekuxhumaneni kangcono phakathi kwabantu bamazwe ahlukene, bakwazi ukuhlonipha nokufunda amasiko ahlukahlukene. Kodwa-ke kungadingeka izinguquko ezithile ukuze kube lula empilweni yansuku zonke.

Izindlela zokufundisa ulimi ziyahluka, zifaka izindlela zesintu ezisemthethweni ezikoleni nokusebenzisa ubuchwepheshe. Emiphakathini enezilimi eziningi kubalulekile ukuhlanganisa ulimi namasiko ukuze kufundeka kangcono. Ukusebenzisa izindaba, izingoma nezindlela ezihlukahlukene kungasiza ekwenzeni ukufunda kube lula. Ukwabelana namacebo okufundisa kungasiza ekugcineni izilimi zethu ziphila futhi zifinyeleleke kuwo wonke umuntu.

Kuleli siko lamaZulu, ukwabiwa kokudla emcimbini kwenziwa ngenhlonipho. Abadala bathola ukudla kuqala. Abesifazane balungisa ukudla, kanti amadoda ahlala ezindaweni zawo. Izingane zidla ekugcineni. Ukudla kudliwa ngenhlonipho, bese abantu bebonga. Izinkolelo zesintu ziyalandelwa ikakhulukazi uma kunemihlatshelo.

Ngicabanga ukuthi umshado usadingeka kulesi khathi samanje. Umshado uyakuvikela ukuba ungatholi ukugula okuningi. Futhi umshado usiza ukwakha imindeni ezinzile, luvikeleke ngokomthetho uthando kanye namasiko.

Ngingamuchazela umngani ukuthi ilobolo yisiko lokuhlonipha umndeni wentombazane. Ngakho-ke uma esekulungele ukugana, angathumela abakhongi ukuze baxoxisane ngenani le mali noma izinkomo ey'zokhokhwa. Kuzoxoxiswana ngezindleko, izindlela zokukhokha kanye nesivumelwane esanelisayo. Izinto ezifana nemfundo yentombazane, umsebenzi wayo nobudlelwane bemindeni zingathinta inani lelobolo. Ngemva kokukhokha, kungalandelwa imicimbi yesintu, njengomembeso noma umemulo. Ilobolo lingakhokhwa ngezigaba futhi kwezinye izimo kungaxoxiswana ukuze kube lula. Ukubekezela nokuhlonipha amasiko kubalulekile kulokhu.

Ngokwazi kwami, uma kufika abakhongi kubo kwentombi ezolotsholwa, bayahlangabezwa ngenhlonipho futhi bayahlolwa ngaphambi kokwamukela. Kube sekulandela izingxoxo zokuxoxisana ngelobolo okuhlanganisa inani lezinkomo noma imali ezokhokhwa. Uma isivumelwano sesifinyelelwe kungase kuqalwe ukukhokha inhlawulo noma kuhlelwe isikhathi sokuyikhokha. Ekugcineni abakhongi bayabonga kanti kwesinye isikhathi bayamukelwa ngokudla noma utshwala. Uma konke kuhambe kahle kulandelwa izinhlelo zomshado.

Ukukhuliswa ngabazali bobabili kubalulekile ngoba kunikeza ingane ukuzinza, uthando, nokweseka okudingekayo empilweni yayo. Futhi lokhu kungasiza ingane ekwakheni ukuzithemba, indlela yokubhekana nezinkinga nokufunda amakhono abalulekile ekuphileni.

Emndenini wami, sikholelwa ekubalulekeni kokukhonza uNkulunkulu nokufunda iBhayibheli. Lokho kusisiza ezinqumweni ezibalulekile futhi kusifundisa inhlonipho, ubudlelwane nokuhlalisana ngokuthula. Lezi zinkolelo zingumhlahlandlela futhi zingisiza ukuhlonipha imvelaphi yami. Futhi ngilungiselele ikusasa ngokuhlonipha iy'zukulwane ezedlule nezizayo.